Kumele abazali kanye nothisha abanye bafundiswe kabanzi ngokubaluleka kokuthi izingane zidlale i-sport esikoleni. Ngaleyo ndlela leyo, kuzokwenza ukuthi nabo bebone ukuthi i-fitness ibalulekile esikoleni. Futhi kumele izingane, kumele izingane zesikole zidlale i-sport ukuze zizokwazi ukuthi zikhululeke futhi nayo ingqondo ivuleke.

Izifundo zempilo ezingafundwa yintsha uma zidlala imidlalo emaqenjini omphakathi noma esikoleni, ukuthi baphilisane nabantu futhi futhi ukubaluleka kokuphilisana nabantu abasendaweni futhi abasebenza nawo. Ngaleyo ndlela leyo, noma sebekhulile sebe semsebenzini bazokwazi ukuthi bephilisane nabantu.

Ngenkathi uSizwe Sibisi elwa neqembu laseZiphakamiseni High School, samuhlalisa phansi, samubuza ukuthi kwenzenjani, yini eyenza ukuthi abe nolaka uma esedlala? Wasichazela ukuthi unezinkinga abhekene nazo ekhaya. Emva kwalokho samtshela ukuthi kumele ahambe eyoxolisa eZiphakamiseni High School, kubadlali bakhona. Atshengise ukuzisola ukuze sizokwazi ukuthi simubuyisele abe ngukaputeni weqembu lebhola.

Ezemidlalo zinomthelela omuhle kubantu abasha ngoba kuyabasiza ukuthi baphume ezintweni eziningi ezibhedayo. Uma intsha idlala ibhola noma idlala esinye i-sport, akukho lula ukuthi ingene ezintweni ezibhedayo njengobugebengu noma ukudla iziyobisi kanye nezidakamizwa.

Bangakwazi ukukwenza lokhu ngokuthi benze isikhathi sokuthi behambe beyodansa, kuhluke nesikhathi sokufunda. Bengakhohlwa ukuthi imfundo iza phambili, ukudansa kuza ngemuva. Ngaleyo ndlela leyo, bazokwazi ukuthi ukudansa kuzoza uma sebeqedile ukufunda futhi uma sebeqedile ukwenza umsebenzi wesikolo.

Abantu abasungula izinhlelo zokudlala zaku-inthanethi bengasungula izinhlelo zokudlala ezenza ukuthi ubulili bobubili buyakwazi ukuthi budlale leyo.

Ingaluqinisa ngokuthi, eminye yemidlalo edlalwayo emhlabeni idlalelwe eNingizimu Afrika. Ngaleyo ndlela leyo, amazwe abanye abantu bakwamanye amazwe bazoza la e-South Africa bezobuka lowo mdlalo loyo. Ngaleyo ndlela loyo umnotho uzothuthuka ngoba bazothenga izinto zangapha eNingizimu Afrika behambe nazo beye emazweni abo. Uma befika ngale emazweni abo, bazotshengisa abantu banga le. Nabo bazoheheka ukuthi beze ngapha eNingizimu Afrika bezobona ubuhle bethu.

Izinhlelo zemidlalo zasendaweni zisiza ngokuthi abantu behlangene, abantu bahlangane.

Wukuthi abantu basemsebenzini bebanjelwe amakilasi azobafundisa ukuthi isingathwa kanjani imicimbi emikhulu futhi, uma usuwumsebenzi uziphatha kanjani uma kukhona imicimbi emikhulu.

Isikhuthazo isikole noma abazali abangasinikeza ukuze basize umfundi asisebenzise kangcono isikhathi sakhe, ukuthi bezame ukuthi bamtholele usizo, bemuhambise kuma-career advisor. Abantu abazokwazi ukuthi bemsize enze ishejuli ezohlukanisa ukudlala i-sport kanye nokufunda. Ngaleyo ndlela leyo, umfundi uzokwazi ukuthi isikhathi sakhe akwazi ukusanelisa phakathi kwezincwadi zesikole kanye nomdlalo awudlalayo.

Uma udlala i-sport ikakhulukazi esikolweni, umzimba wakho uba nempilo futhi uyaqeqesheka. Umqondo wakho uyahluzeka futhi awubi nankinga uma kumele ubhekane nezincwadi zesikole. Futhi uma udlala umdlalo esikoleni uyaye uzithole ungazingeni izinto ezibhedayo kangangokuthi uzithole usuwenza ubugebengu noma usudla izidakamizwa.

Izinhlobo zemidlalo ezinikeza ezikoleni zangakithi. Kuba umdlalo webhola, umdlalo webhola lombhoxo, i-chess-i kanye nethenisi. Okufanayo ukuthi ibhola nebhola lombhoxo kudlalwa egrawundini kanye nethenisi. Kanti i-chess-i kuba umdlalo odlalwa uhleli phansi.